Umama udlala indima ebalulekileyo ekuzinziseni intsapho ngokunikela uthando olungaguquguqukiyo, inkxaso ngokweemvakalelo, ukunyanyekelwa nokuziva ekhuselekile kubantwana bakhe. Futhi esebenza njengoyena mntu uphambili ekunyamekeleni intsapho yakhe, aze ancede ekulondolozeni imisebenzi yemihla ngemihla nokwakheka kwekhaya, nto leyo edala isiseko somanyano nentlalontle yentsapho.

Ndihlala ndilubhiyozela usuku lwam lokuzalwa nosapho lwam. Sithenga ikeyiki, amashwamshwam neziselo kunye nenyama yokoja. Siyacula, siyadanisa kwaye sibhiyoza kunye. Ndonwabele kakhulu ukuchitha usuku lwam lokuzalwa kunye nabo.

Ndingabafundisa iiholide nezithethe ezibalulekileyo ngokuthe ngcembe, ngokucacileyo nangokufuthi ngoxa ndilungiselela ukuphendula imibuzo. Ndiyakuqinisekisa ukuba andisoze ndidelele inkcubeko yomnye umntu okanye malunga nabantwana bam, kwaye ndiza kubuza imibuzo kwizinto endingaziqondi.

Ngokuthatha inxaxheba ngenkuthalo kumanyathelo asekuhlaleni, ukuvakalisa iinkxalabo zabo, ukubonelela ngeembono ezintsha, ukusebenza njengabathetheleli boontanga babo, ukubandakanyeka kuluntu nokusebenzisa izakhono zabo ukuchonga nokuphakamisa izisombululo ezitsha kwimiba echaphazela ubumelwane babo.

Umkhwenyana kuya kufuneka ancedise kwizithethe zentsapho, konke kuxhomekeke kwintsapho kunye nokuba balindele ntoni kumkhwenyana. Kodwa ngokwesiko, umkhwenyana kuya kufuneka ancedise kwaye athathe inxaxheba ekulungiseleleni amasiko kunye nemigidi yosapho.

Ndiza kubafundisa indlela yokuthi, molo igama lam ngu, emva koko bongeze igama labo. Bendizophinda ndibafundise ukuba bayibiza njani indlu ngesiXhosa nokuba bathi, ndilambile. Ndingabafundisa yonke le nto kuba ndibona ukuba la ngamanye amagama abaza kuwadinga ukuze banxibelelane ngesiXhosa.

Ndihlala ndiqinisekisa ukuba umngqusho wam uneembotyi kwaye uphekwe ubuncinane iiyure ezimbini kubushushu obuphantsi. Oku kuvumela umngqusho ukuba uthambe kwaye wenze kube lula ukuwutya. Ndiza kongeza izithako zam ezikhethekileyo ezibandakanya umthombo wetshatni kuba wongeza incasa, yiyo le nto umngqusho wam udumile kwiindibano zethu.